Ke nahana batho bana ba tlang ditoropong ha ba fumane mesebetsi e ba kgotsofatsang e ba bonang hore ba ka kgona ho patala ditshebeletso tsa rona mona ditoropong mona ka hoo hangata o tlo fumana e le batho be loreng ba sebetsa mesebetsi e hantle eo ba kgonang hore ba ka patala kgwedi le kgwedi kapo ba enang le dikgwebo tse tswelletseng.

Ke nahana mmino ona wa rap-e o na le ho ithoka hobane sebini se se ya ithoka ebile se ya rorisa se seng. Ho fana ka kapo le teng ho ruta kapo ho bontsha thuto ae fetileng ho yona ka seo hangata ba bina ka seo eleng horeng ba fetile ho sona kapo ba se batla ho se fihlela.

Lehlohonolo la ho dula mahaeng ke hore o ka kgona ho etsa tsa dilemo o ka etsa temo ya hao kapo hona mesebetsi ena ya dipolasing. Empa nna nka se thabele ho dula mahaeng hobane mesebetsi e ke e ratang ke ya sejwalejwale ke ya ka ditoropong ha ke rate ho dula hole le toropo ebile sena se tlo batla hore ke ntshe tjhelete e ngata ha ke tloha mahaeng ke ya toropong.

Motho a sebetsang a le mong o ba le kgatello ya hore ha hona motho e mong a mo thusang. Ha se a ile mosebetsing kapo a ntsa zama ho hong. Ka hoo sena se mo etsa hore maikutlo a hae a be le kgalefo hobane matla a hae ke ona a dulang a sebetsa ka ho tlameha motho e mong le mong a sebedise matla a hae ka ho lekana. Hore motho e mong le mong a kgone ho phomola re kgone ho phomotsana re le bona.

Ha ke ja dijo tsena tsa setso ke hopola ha ntse ke hola ke santsane ke le monyane ke phela le bo nkgono wa ka e le bona ba phehelang dijo tsena monate haholo. Ka hoo ha ke di jele ke utlwa ke kgotsofetse e bile ke natefetswe pelo hobane ke tsona tse tse nhodisitseng ke be mokana.

Ke nahana mofu a patwe ka mokgwa oo ho beuweng setsong sa rona ka teng, hore nang o tla patala jwang, hobane setso se bohlokwa haholobl ha o sa se nkelle hloohong o ka iphumana o so sa nke hantle. Nna ke nahana hore haebaneng setso sa ka sa ndumella nka se be le bothata ka seo.

Malome ke ena ya jang dikgomo tsa moshana ka hoo dijo tsa hae ka mme dule di kgethile jwalo ka ha e le malome. Ebile haebe ha di fuwe lebitso o ka se batle ho kenya la hao hobane ha o tsebe hobane motho ke tsa hae. Ka hoo Basotho ha ba rate Sesotho se hlalose.

O tlameha ho re ha o hlokahalletswe o fane ka tumello ya hore o bontshe hore o rwetse thapo. Tlametse o dule ka jareteng ebile o sa nna wa tsamaya hohle hohle fela mona kapa le masiu ho fihlela o ntsha thapo ona. Hlaba nku tlameha o dule o le ka jareteng.